Kufanelekile bakhelwe umzila wabo emgaqweni ukuze nabo bazohamba indlela apho bangazuphazamiseka nokuthi kukhuthazwe ukuba bafake iimpahla ezibakhuselayo nendlela abahamba nangayo nayo ibesemgangathweni, bakwazi ukukhuseleka.

Xa sihambayo sithi left right left right. Naxa ke siza kuwela umgaqo mele senze njalo ukubheka ku-left naku-right wethu ukuze siqinisekise ukuthi akho moto ezihamba phambili ngaphambi kokuba umgaqo.

Indlela abangenza ngayo ukuthi abantu bathande ukukhenkethela, ukuvakashela ezilokishini kukuba behlise izinga lobugebenga, bacoce iilokishi zabo. Bavelise nezinto ezintle zalapha eMzantsi njengokutya kwalapha eMzantsi, iimpahla ezenziwe apha eMzantsi, izinto ezazisenziwa mandulo ezibonisa i-culture yethu njengabantu abamnyama okanye njengesizwe salapha eMzantsi Afrika.

Yazi kubalulekile ukufakwa kwebhanti mhlobam, kwaukhusela thina. Xa kuthe kwenzeka ingozi ufake lona loo nto yehlisa amathuba okuba wonzakale kuba liyakwazi ukubamba likukhusele. Yho, libalulekile nje into yoba ulifake. Xa ufaka lona awenzeli amapolisa or omnye umntu, usuke wenzela ukusindisa ubomi bakho.

Into ebalulekileyo xa ukhwela kwezi moto kukuba uqinisekise ukuba le moto uyibhukhileyo xa ifikelela kuwe ujonga i-information, i-number plate iyafana nale irejistwe ngayo kwi-app. Then wakukhwela kuyo, ndawukhwela kuyo ndiye ndishere i-information komnye umntu mhlawumbe unkosikazi or abantwana ukuze bayazi uba yeyiphi imoto endihambe ngayo.

Kaloku inqwelomoya zikhuseleke kakhulu zona kwaye izoba iyi-experience .

Xa ndandihamba ngenxa yokuhamba ndicinge iingxaki ebhekene nazo ndingena emgaqweni kanti kunemoto ezayo. Ndeva seyishaya ihutara seyikufutshane. Ndanceda ukuba ndivulele isantya ndibaleke kakhulu ukuyo phumela ecaleni komgaqo ndabe ndothukile amaphaphu ephezulu.

Ukwebiwa kweentambo akuyongozi kubasebenzisi betreyini kuphela kodwa kuyingozi nakuloo uzebayo kuba usenowutshowukhwa zintambo asweleke angakwazi ukuncedakala. Kanti kwanokwebiwa kwazo kwenza iingozi kungabikho kukhuseleka ekusebenziseni ii-trains kuba nazo zingagcina seziba kwiingozi ebezinokugwemeka xa bezingebiwanga iintambo zazo.

Kufanele kuqala balungise izinga leetreyini zalapha eMzantsi kuba ezaphesheya kwelwandle itreyini zintle zicocekile kwaye zi-seyifu zihamba ngokukhawuleza, yiloo nto abantu bengenangxaki uyisebenzisa. Kanti xa ujonga kwezi zalapha eMzantsi azikhuselekanga kwazona and azikho seyifu, zingacocekanga zinjalo nje. So abantu abanokwazi ke ukushiya iimoto zabo bayokusebenzisa into engacocekanga kwaye futhi ingekho seyifu ezimpilweni zabo.

Ukuqhuba komntwana ngokungekho mthethweni loo nto ithetha uba akazazi imithetho yomgwaqo kwaye loo nto ingenza kube lula ukuba abe kwingozi ebezingavikeleka ukuba ebenolwazi ngemithetho yomgwaqo. Kanti naxa sekuthe yenzeka lo ngozi awukwazi nokukleyima kwi-inshorensi ukuze ikuncedise ukulungiselela imoto yakho ngoba uzobe engenaphephamvume yokuqhuba kwasekuqaleni. Loo nto ithetha uba kubalulekile ukuba xa ezawungena emveni kwevili lemoto aqhube makabe unencwadi zokuqhuba ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantu abagibela bekunye nabasebenzisi bomgwaqo.

Kufanelekile uba bavelana nabo ngoba kaloku soze sibe neemoto zethu xa sisonke and loo nto ayinakusebenziseka xa sinoba neemoto zethu sisonke. And kaloku abanandlela yimbi bangenza ngayo abasebenzi xa imoto zomphakathi zikuqhankqalazo ngoba kufike kuvaleke yonke into so kufuneka bacingele nobomi babo. Kubalulekile abaqashi nabo mabacingele ukhuseleko lwabasebenzi babo ngoba xa bezofuna ukoba mabanyanzelise kusemsebenzini kube kungakhuselekanga kuqhankqalaziwe, loo nto ithetha ukuba abanandaba nempilo zabasebenzi babo ibe irongo ke leyo into.